Ndicinga ukuba ezi nkomo nezi hagu zityetyiswe kungavalelwa, kuba nasebusuku sekumele ukuba zilele zona zihleli ziyatya.

Ndicinga ukuba kudingeka ukuba kwenziwe amaphulo afundisayo, ukakhulukazi kula mabanga phantsi ukuqalela esikolweni apho umntana oyintombazana ozawuthi afundiswe ngamalungelo akhe. Elinye lawo elichazayo ukuba umntana oyintombazana naye unako ukwenza konke umfana anako, bafundiswe futhi bakhuthazwe, baphinde batyhilelwe futhi amathuba akhoyo kwimisebenzi nezikhundla ezithile ezisakuba zibekelwe abafana.

Ibaluleke kakhulu into yokuba umhlaba phambi koba kulinywe uphethulwe, ugalelwe umgquba or i-fertilizer ke ngokwelwimi lwasemzini. Unkcenkceshelwe, loo nto ke iye incede ukuthi isivuno noko sithi rhatya.

Eyona nto ndicinga uba inzima neyangameleyo ngamasela nezitofu, izitofu zempilo yemfuyo, ukuqinisekisa ba ihlala isemandleni iphilile ngexesha lonke, heyi, ziyabiza.

Ndingadinga iiplastiki ezinkulu zokogquma irufu neetoti zokugalela umhlaba, ngoba uba ugalelwe nje pha phezu kweplastiki erufini ungachithakala, mhlawumbi ukhuliswe ngamanzi emvula.

Isikakhulu kwafika ubugqobhoka obukhulu nalapho abantu bathi baleqe izinto ezilula njengokuthenga evenkileni, apho izinto uzifumana noko sezigqibelelekile, ezingagqibelelekanga ke zidinga nje ukuphekwa. So, abantu ixesha elininzi baye bangabinawo umonde wokulinda elaa thuba lokutyala, umntu futhi funeka aphinde ankcenkceshe aze avune ke ngoku emva kwexesha elithile selilide ke futhi.

Ndicinga ukuba mna eli phulo lingaphumelela ukuba le mihlaba inganikezwa abantu abaqeqeshelweyo ukusebenzisa, nabanomdla ikakhulu ukusebenzisa. Ngoba andiboni ndima ingako, enkulu futhi netheni enokuyidlala ukuthathwa komhlaba unikezwe abantu abazawuphinda bawuyeke kungabikho nto bayenzayo ngawo.

Urhulumente weli lethu ilizwe ukodlula zonke izinto bekumela noko akhona amaqela okanye icandelo elithile aliqashayo elijongene nje norhwaphilizo lulodwa ngoba ndiyayicinga ubana luyingcambu, luyingcambu lazo zonke iingxaki ezi.

Andifuni noba ndiyijikeleza leyo, indlela endiziva ngayo ngathi ndilikhoboka, ngoba ke ngekungcono ukuba noko imali ibithe kratya ilingana nezinga eli lomsebenzi. Ngoku umsebenzi umninzi kodwa imali incinci.

Kule mihla siphila kuyo indaba yokufuya iinkukhu zona zivelisa amaqanda ayiseyonto ilula akusafani naphaa phambili.

Eyona nto iye ibe ngamandla iba sisimo esi sezulu.

Loo nto ingabakhuthaza abasebenzi ekutheni basebenze ngokuzijula nokukhuthala, kwaye futhi ingatsho ikhuthaze nabasakhulayo okanye inikeze umdla kwabanye ukufuna ukufunda ngalo msebenzi, nto leyo ke inokuqinisekisa ukuba ezolimo phambili phaa azihambi zibe nako ukuqhwalela okuthile.

Ngexesha lokunetha kwemvula kakhulu ndiye ndithathe iinkonkxa zokukhongozela amanzi, ndiwathuthe futhi agcwale iimbombozi, kwenzela ngexesha angekho ngayo imfuyo noko yona ingasokoli.

Iye ibe ngumcelimngeni kakhulukazi kumafama asakhasayo ngoba amayeza emfuyo ayadura awafikeleleki nakuwonkewonke, kuphinde futhi kudingeke uba xa ehlatywa ahlatywe ngugqirha oqeqeshelwe ukuhlaba. So, awafumaneki lula.

Ngumbona, ngamazambane, ziibanana ibe ngamaorenji.

Kukuba kwenze njani na uba umthi wamaqunube umilisele ehlathini? Ngoba uye udinge imbewu ukuze uhlume. Ngoku imbewu iye yafikelela njani endaweni engahlali bantu?

Ukuphawulwa kweenkomo yinto ebaluleke kakhulu, kakhulukazi ngoba phaa edlelweni ziye zidibene nezinye ngoku iba into ebalulekileyo xa uzikhangela ukwazi uziqaphela nje futshane, akusokolisi ukuzifumana sezilahlekile ngoba ixesha elinintsi iphawu elithile liye laziwe uba lelomzi othile.

Ehlotyeni ke isikakhulu idla ngokuba ziipesika, ziigriwa, ngamapayina njalo njalo.

Eyi yinto engalunganga leyo kuba ngokwendalo zona kumele zivulelwe, zikwazi ukubaleka phaa phandle ze zibe nenkululeko yokuzulazula.

Kukwenza amaphulo aza banomtsalane kulutsha kakhulukazi ngezinto abazithandayo, umhlawumbi kubekho nezinto zasimahla ezifumanekayo, nokusebenzisa unxibelelwano i-social media ngesesilungu, yona abahlala bayisebenzisa ixesha elininzi.

Iimbotyi sisilimo nje esingasokolisiyo, asidingi manzi angako. Ikakhulukazi nje kukuhlakulela uqinisekise ukuba ukhula noko uya lususa, namanzi afumaneke nangona nje iimbotyi zingadingi amanzi angako.

Bantwana bam, nangona nje iigusha ingezozilwanyana zindlongololo, kodwa ke funeka nizame ngandlela zonke ukuba ningasondeli kwigusha enetakane ngoba ke ziba ndlongondlongo ekufuneni ukuzikhusela. Ningazibethi kananjalo , Ya. Ezona ke ingathi zinamaphondo nibaleke ngakuzo.

Ifidi ibaluleke kakhulu ngoba kubakho ixesha lembalela apho ingca ingabi luhlaza, kuye kudingeke ke ngoku uba ifidi iyadingeka, yityuwa nangamanzi. Amanzi kunye nendawo nje evalelekayo ekwazi uba ukuzikhusela izilwanyana ngexesha lemvula nesimo sezulu nje esinamaqondo asezantsi.

Uphawu lokuqala iye ibe kuzirhawuzelela kwesilwanyana iinto ezinjengozigudla edongeni okanye ematyeni, emva koko uboya obu budoncuke busuke, kule ndawo kusuke kuyo uboya kushiyeke kukho ibala elimnyama.

Iye ibe bubulumko into yokulima ihabile kwasehlotyeni. Ngexesha lokunetha kwemvula, ukhongozele amanzi ngenkonkxa, ukuthenga amabhali nezinto ezinjengetyiwa nengxowa zombona kwenzelwa ukuba ithe yafika imbalela noko izilwanyana zibe nayo into yokusela nokutya.

Ndiye ndikhethe ezikhenkcezisiweyo ngoba zona noko ngokwenencasa zisondele kakhulu kwezi zisandokuvunwa. Ezi kengoku zisenkonkxeni yheyi zinalaa manzi, nalaa ncasa nokwakuthamba kakhulu.

Iba ziitapile ngoba noko zona aziye zidinge amanzi angako, zidinga nje ukukhelelelwa umhlaba, nazo neembotyi, iimbotyi noko nazo ziye zingasokolisi kakhulu.

Lo mthetho kakhulukazi ujolise ekubuyekezeni umhlaba kwaba bamnyama bezwe, nabathi baxuthelwa imihlaba yabo ngabebala ngexesha lobandlululo. Lo mthetho nje ujolise ekuvaleni isikhewu sentswelo apho kuye kukhuthazwe khona abemi beli abangabantu abamnyama ukuthi mabalime, baphile ngokuveliswe ngumhlaba.